Ndingabafundisa le ntetha ithi isiXhosa asitolikwa. Kulapho ndinobacacisela khona ukuba intetha yesiXhosa uyifunda ngokuthetha isiXhosa. Awukwazi ukuliguqula intetha yesiXhosa uyenze olunye ulwimi okanye mandithi isiNgesi.

Mna ndinento ethi ixubene nomona kwaba bantu bangakwaziyo or abangafundiyo kwizikolo ezithetha isiNgesi kuba andiboni nto esisiphoso apho umntwana othetha ofunda kwisikolo sesiNgesi kodwa untsundu ekubeni ekwazi nothetha ulwimi lwakokwabo.

Ndiziva ndonwabe kakhulu ukuba intombi le yethu ifumene isoka apho ayokwakha ayothi ukwakha usapho nalo kwaye nathi silusapho sifumene unyana oyawuthi asijonge njengendoda yekhaya apho endele khona. So ayindiphathi kakubi tu into yokuba intombi le yethu nangona iyiyo ephangelayo ukuba iyatshata kuba nathi kuzuza laa mali yelobola, izasinceda.

Unobangela wokubhubha kwabakhwetha yinto yoba kukho amakhankatha omgunyathi kwaye abalandeli imithetho efanelekileyo ukuze abantwana babuye besaphila.

Loo nto leyo ifundisa abantwana ukuba babe nobuntu bavisisane ukuba nangona besuka kwiindawo ngeendawo ezingafaniyo ukuba ngabantu. Ibafundisa nalaa nto kuthiwa umntu ngumntu ngabantu ibafundisa ukuphilisana nabantu ungamcalucaluli umntu kuba ehlukile kunawe.

Eyona nto endixhalabisa kakhulu yinto yoba kolaa sapho ndiyocela intyatyambo kulo ngabantu abasemgangathweni kwaye andifuni batsale oomalume bam kakhulu ngengalo kangangokuba thina sikwazi ukufikelela khona.

Into enokwenziwa ngabazali ekukhuliseni umntwana wabo nakuba bengatshatanga yinto yokuba bafikelele kwisigqibo bona bobabini ukuba bakuyihamba njani le ndlela nomntwana wabo bengatshatanga nje. Makubekho intlonipho phakathi kwabazali bobabini ukuze umntwana akwazi ukuba nobudlelwane nabazali bobabini.

Ndingathi inkcubeko yethu nefashoni yanamhlanje singayigcina ngokuhlonipha amasiko ethu kuba zikhona ezinye izinto apha emasikweni ethu ekungafanelekanga into yoba zibonwe zizizwe zonke. Kunjalo nje kungaske sinciphise kwinkcubeko yethu yefashoni xa ifikelela kwizinto zamasiko.

Ndingumntu oncedisayo ekugawulweni kweenkuni ukuze kuyobaswa umlilo eziko kwaye ndiyaya nakwabo bahayarishisa iintente bakwazi ukuxhoma intente eyadini before umngcwabo.

Imfuyo ezilalini iinengenelelo ezinintsi. Enye yazo yeyokuba abahlali basezilalini banayo imali yokuzondla or yokuzisasteyina ngeemfuyo zabo kuba ke bakuthi ngoba nemfuyo enintsi bayithengisele abantu basedolophini. Leyo into ibangenisela imali kwaye ibenzela nobudlelwane kwezinye iilali xa kukho imicimbi bakwazi urholisa ngayo imfuyo yabo njengesipho esisuka kubo.

Ndingabacebisa into yokuba baphathe iingubo izinto ezinesidima for usapho lwam nangona nje bengaqondisisi into yokuba lo mcimbi ngowantoni. Ndingabacacisela into yoba mabaphathe izipho ezinesidima njengeengubo, iiketile, i-microwave izinto nje ezibambekayo ukuze ibe nesidima ifemeli yam.